Tibangi ti languta loko ku ri ku wa tirha ene xiyimo xa wena xa timali xi tshamisekile, na ku u kuma mali n'hweti yin'wana na yin'wanyana na ku ringanela ku ri u nga kota ku va hakela loko ku fika siku leri munhu a ta va wena na vona mi twanane ha rona. .

Ndzi nga vutisa leswaku loko mali ya vona ni yi tekile yi ta ndzi tekela nkarhi wo ta ni hi kwini ku ri ndzi yi hakela? Ene va ta lava mali muni eka mina yo tlhandlekela ehenhla ka leyi ni nga ta va ndzi yi tekile? Na ku va nga kota ku ndzi pfuna hi miehleketo ya ku ni nga endlisa ku yini ku ri ni nga saleli ndzhaku, ni va ni ri mahlweni hi xikweleti xa mina?

Lexi xi nga lawulaka leswaku u tirhisa mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti hi n'hweti, hi wena n'winyi wa rona khadi. Bangi loko yo ze yi ku nyika mali, a yi nge pfuki yi ku pimerile ku ri u tirhisa mali muni ehenhla ka mali leyi va nga ku nyika yona. Kambe mali leyi leyi u yi tirhisaka wena n'winyi eka khadi ra vona ra xikweleti hi leyi u faneleke u yi hakela loko u kuma mali ya wena na ntswalo wa yona.

Xivangelo xa leswaku munhu a gcina a endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo, i ku va a vona leswaku yena n'winyi u ta swi kota. Xin'wanyana lexi xi endlaka i vudyela. Vanhu vo tala ngopfu va ka gaza hi na vudyela, a ku na ku loko va ku nyike mali le ya le henhla u nga yi ala. U va u kha u hleketa leswi u nga ta swi endla enhlokweni ya wena hi mali yeleyo, u rivala ku eka mundzuku swi nga ha no ku tsandza ku yi hakela.

Hi ku tiva ka mina ku xaviselana ka forex-i, swi fana na ku gembula. Ku cincaniwa timali ta matiko yo karhi yo hambanahambana hi nxavo wo karhi. Mara ku vulavula ntiyiso a ni na vutivi ngopfu hi swa forex hikuva ni swi landzeleli.

Makwenu wa mina ni nga n'wi byela leswaku xo sungula a nghena ka Google, a languta matirhelo ya swilo loko swi fika eka ku cincana timali eka matiko lawa a lavaku ku ya eka wona. Xa vumbirhi a ya eka bangi leyi a tirhisaka yona, a ya va tivisa leswaku yena u ta huma a ya etikweni ra le handle leswaku loko va vona a ri karhi a tekateka timali emichinini, va nga n'wi pfaleli khadi. Na ku loko a fika airport a vutisa ku ri va cincisa timali na, kumbe a nga yi cinca ebengi. Na ku loko a fika etikweni ra Zanzibar exikhwameni a va a khome mali ya nxavo wa hina laha South Africa, na mali ya hala ka vona.

Ku cincana ka mpimo wa mali ya le handle ni ya tiko ra ka hina, swi khumba vafambi kumbe van'wamabindzu hi ndlela leyi. Vafambi va gcina va hlanganahlanganile loko va ri kwale matikweni ya le handle, hikuva va famba va ri na budget yo karhi loko va fika le va fika va kuma ku swilo swi tlakukile. Hi leswi a va nga swi langutelangi. Loko swilo swi ri hansi va vuyeriwa swinene. Loko ku ri van'wamabindzu vona va va luzekeriwa swinene. Na competition yi tele ngopfu, va fanele va yisa minxavo ya vona ehenhla kumbe va yisa hansi hi ku ya hi ku minxavo yi ri yini ya matiko lawa va cincaka na wona.

Ku pfula akhawunti ya le bangi a swi hluphi, swo lava wena n'winyi u ti tlakusa kusuka ekaya ka wena laha u tshamaka kona, u famba u ya eka bangi ya le kusuhani na wena, u famba u khome pasi ra wena, u u khomile na phepha ra le vuhosini na ra ndhawu leyi u tshamaka ka yona ku komba ku ri u tshama eka yona. kumbe u nga endla bank statement u famba na swona.

Akhawunti ya le bangi leyi ni nga ta byala makwenu wa mina leswaku u fanele ku yi pfula, i karata ra ka Capitec. Hikuva Capitec-i minxavo ya yona yi le hansi swinene, na loko u lava ku sendela bangi yin'wanyani mali, swi le hansi. Vo ti lavela seven rhandi ntsena. A yi fani na Standard Bank va nga ta ku charge-a fifty rhandi for ku va u sendela bangi yin'wanyani fifty rhandi.

Xo sungula xivutiso lexi mina ni nga xi vutisaka loko ni pfula akhawunti ro sungula. I ku va ni va vutisa ku ri mina ni fit-a ku pfula khadi ra njhani eka makhadi lawa a va ri na wona hikuva a ni tirh? Xa vumbirhi ndzi vutise ku ri va ta lava ma mali muni ka mina n'hweti na n'hweti? Xa vunharhu ni vutise leswaku ri boha ku ni chela mali n'hweti yin'wana na yin'wanyana xana?

A ni na vutivi ngopfu hi mayelana na cheque akhawunti na savings akhawunti but hi vutivi bya mina ni vona ingaku cheque akhawunti, i akhawunti leyi munhu a yi tirhisaka masiku hinkwawo ku xava hi yona, na ku endla swin'wanyana swin'wanyani. Ivi saving account hi laha u hlayisaka kona mali yi vuyanyana yi ri na ntsengonyana wo karhi wa ku huma eka bank leyi va ku nyikaka yona for ku va khadi ra wena ri va ri ri na mali endzeni. Cheque akhawunti a yi ku nyiki.

Makhadi ya swikweleti ya fane ya hakeriwa lembe na lembe hikuva va tirhisana na tikhampani ta ku hambanahambana ni kona ku na swipimapimelo swo karhi leswi swi fambisanaka na khadi ro rolero i va ku i karhi i ri tirhisa.

Ina mali wa hakela ya n'hweti na n'hweti hikuva swi le ka wena ku u swi lavisa ku yini kambe loko u nga va koloti a swi bohi ku ri u va hakela n'hweti yin'wana na yin'wanyana khadi a va nge ri pfali loko u nga koloti ri ta pfariwa ntsena loko wo yima ku hakela u nga se hakela xikoloto xa wena.

Mali a yi tlheriseriwi e helo hikuva khadi ra xikweleti i khadi ra xikweleti mali leyi va ku ri laha ndzeni ka khadi a hi mali ya wena i mali ya wena ya vona leyi va ngo ku lomba leswaku u yi tirhisa loko u yi kuma u va hakela.

Ina i mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi hi muxaka wa khadi ra wena swi ya hi ku u qualify-a ku teka mali yo ringanela kwini va heta va hlanganisa leswaku wena u ta hakela mali muni hi ku ya hi mali leyi wena u nga teka yona a va ku charge hi ku ya hi lembe na lembe va ku charger hi ku ya hi ku wena u teki mali muni ya mali ya vona.

Khadi ri ku pfuna ku hakela mali loko u xava swixaviwa swo karhi u nga ri na mali ya wena wa kota ku tirhisa leyi yi nga ndzeni eka khadi rolero u heta u ya hakela loko u kuma mali ya wena n'winyi ku nga se fika siku leri wena na bangi yaleyo mi nga twana u hi rona hikuva loko siku leriyani ro fika u nga se va nyika mali ya vona va ta ngetela mintswalo.

U fane u langutisa swipimapimelo swa vona na ndlela ya mahakelelo loko ku ri u ta kota ku fikelela.

Khadi ra xikweleti u teka mali ya vona u xava leswi u swi lavaka namuntlha u ya hakela mindzuku kumbexana loko n'hweti yi hela swi ya hi ku wena na bangi mi twani se ku yini loko wa ha teka khadi ra vona ra xikweleti va ku lomba mali ya ku yi tirhisa namuntlha wena u ya va hakela loko u yi kuma.

I bangi yi lawulaka swona a ku na ku wena n'winyi u ta ti langhela ku va nyika mali hi voko wena na bangi mi twana loko wa ha teka mali ya vona leswaku loko siku ri fika vona va ta teka mali ya vona eka khadi ra wena re le bank hi siku rero.

Loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti va ku veka eka nxaxamelo wa vanhu va ku va nga hakeli wena na bengi mi ta twanana leswaku u ta kota ku va hakela mali muni nakona rini ku nga ha ri leyi mi nga twa na yona loko swa ha sungula kambe naswona loko swi ku tsandza va ta ku thyakisela vitu va ku pfalela na le ka tindhawu leti n'wanyana leswaku u nga ha teki xikweleti xin'wanyani hikuva wena a wu swi koti ku hakela na ku tiyisisa leswi wena na bank mi nga twanana swona ku fikela u kondza u hakela mali ya vona.

Xo sungula ndzi nga ya ebangi ndzi ya va vutisa leswaku akhawunti ya overdraft i yini xa vumbirhi ndzi va vutisa leswaku yi tirha njhani na ku loko ndzi yi lava swipimapimelo swa kona i yini va kota ku ndzi hlamusela hi xitalo.

Ndzi nga byela kokwana leswaku khadi ri fanele ri pfuriwa hi mali leswaku ri kota ku tirha nakona ndzi ta byela kokwana leswaku khadi leri ri fanele ri tirha loko a heta ku ri tirhisa a siya mali endzeni ka rona leswaku ri kota ku va ri nga pfariwi nakona mali leyi nga ta a nga ta pfula hi yona a hi mali ya bangi i mali ya yena kokwani ya ku khoma khadi leri leswaku ri kota ku tshama ri ri karhi ri tirha hi ku loko ri nga ri na nchumu endzeni swi fana na noto a ku na mali leyi a nga ta yi kuma hikuva ri ta va ri pfariwile loko ri nga ri na mali.

U fanele u pfula bangi leyi u yi tsakelaka wena n'winyi hikuva u twisisa matirhelo ya yona na ku loko va ku tekela mali yo karhi hi n'hweti va ya teka mali muni leyi wena n'winyi u nga ta kota ku va hakela yona hi ku loko wo pfula leri wu nga kotiki ku ri hakela ximalana lexi xi lavekaka swa ku khoma khadi ra wena leswaku ri nga pfaliwi ku ta va na tinkingha to tala swinene u ta famba u holova na vatirhi va le bank.

Tindlela leti u nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya wena i riqingho ra wena ra le nyongeni wa swi kota ku chela ti-app ta wena hala ndzeni u kota ku nghena eka tona u kamba hinkwaswo leswi u lavaka ku kamba swona u nga zangi u ya e edorobeni laha va tirhelaka kona wa swi kota ku va fowunela ebangi nakona masiku lawa thekinoloji yi nga ti kulela yi nga na marhavi wa swi kota ku tihlanganisa na bangi ya wena hi WhatsApp kumbe xana u nga va sendela email.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku akhawunti ya pfuna swinene hikuva u kota ku hlayisa mali ya wena kona u kota ku lomba mali eka bangi loko u nga ri na mali u lava ku yi tirhisa swa xihatla ya swi kota ku ku pfuna banki loko u ri na akhawunti ya vona na ku hakela ti-funeral policy wa swi kota ku swi endla ebangi a swi bohi ku tshama u khome mali hi mavoko hikuva eka masiku lawa u nga hlangana ni titsotsi kumbe ti ku nghenela kaya ti ku tekela mali ya ku tshama u yi khome hi mavoko kumbexana yi ku lahlekela or u yi tirhisa u nga swi langutelanga.

Swiletelo leswi u faneleke ku swi landzela loko u pfula akhawunti ya le bangi hileswaku loko bangi yi ku nyikile khadi ra wena pin ya wena nomboro leyi u nghenaka hi yona eka muchini wa ku teka mali a hi ya mani na mani i ya wena u ri wexe a wu fanelanga ku yi nyika vanhu na ku byela vanhu ku ri eka ti-app ta wena u nghena njhani i xihundla xa wena u ri one na bangi a yi nge ku vutisi.

Nkoka wa ku pfarisa bank akhawunti loko u nga yi tirhisi hileswaku u kota ku hambana na tihakelo to karhi leti a u fanele u ti hakela n'hweti na n'hweti hi ndlela yeleyo u kota ku saver mali yo karhi xin'wanyana xa vumbirhi swi ku pfuna ku hambana na ku vulavula na bangi hambi swi nga bohi ku va ta tshama va kha va ku fowunela kumbe va ku sendela timeseji va ku tsundzuxa hi swin'wanyana na swin'wanyana leswi a wu nga lavi ku swi tiva nakona u hambana na ku tirhisa mali swi nga fanelanga u kota ku langutana na swin'wana swilo swa nkoka evuton'wini bya wena.